Fa banka e amogela kopo ya karata ya sekoloto e sekaseka dikarolo tse di jaaka botshelo jwa gago jwa madi, ditšhelete tse o nang le tsona le ditšhelete tse o tshelang ka tsone. Boemo jwa gago jwa kgolagano, gore o na le kgolagano tse dingwe, kgotsa ditlhokego tsa madi, boemo jwa kopo ya gago le gore a o na le ditlhoko tsa go itshireletsa ka tshwanelo ya go amogela karata eo. Fa tsotlhe di tsamaelana, kopo e ka amogelwa kgotsa e ya ganwa.

Fa o dira tshwetso ka karata ya sekoloto o tshwanetse go akanya ka ditlhoko tsa gago tsa madi. Tšhelete e o e dirisang, dikhumo tsa dikarata, ka sekgowa interest rates, ditshenyegelo tsa go dirisa karata, ka sekgowa e leng fees, le ditlhopho tsa botsogo jwa madi, ka sekgowa e leng credit limit. Go bapisa mefuta ya dikarata o ka lekola ditlhokego tse di farologaneng tsa moneelo, ditshenyegelo tsa kgwebo le mekgwa ya go duela, ka go dira jalo o fitlhelela karata e tshwanetseng maemo a gago.

Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi di ama thata kopo ya karata ya sekoloto ka gonne, banka e batla go bona gore o ikaeletse go duela dikoloto tsa gago, fa histori e le bosula, kopo e ka ganwa kgotsa o ka fiwa karata ka maemo a magolo. Go tokafatsa seno o tshwanetse go duela dikoloto ka nako go thibela go tsenya dikoloto tse dintsi, le go tlhokomela botsogo jwa madi ka boikanyego.

Diphoso tse di tlwaelegileng di akaretsa go tlatsa tshedimosetso e e sa nepagalang go sena ditshupetso tse di tlhokegang, le go kopa madi a go feta bokgoni jwa gago, go netefatsa kopo ya gago e tsamaya sentle tlatsa dikopo ka tshedimosetso e e feletseng le e nepagetseng. Tsenya ditshupetso tse di maleba gore go bontshe hisitori e e molemo ya madi, go buisana le banka pele go ka thusa go tlhalosa dilo tsotlhe sentle.

Ee, go buisa le go tlhaloganya melawana ya tumelano ya karata ya sekoloto go botlhokwa thata pele ga go dira kopo. Seno se go thusa go itse ditshenyegelo tse o tla di duelang, maemo a kgwebo, le ditshwanelo tsa gago, le ditlhokego tsa banka. Go tlhaloganya melawana go fokotsa dikgwetlho tse di ka tswang fa morago, go netefatsa gore o a itshwara sentle. Mme, o seke wa tsaya dikarata tse di sa tshwannang maemo a gago, ka go dira jalo o itshireletsa madi le botshelo jwa gago jwa madi.

Go nna le kitso ka tsa madi go thusa batho go tlhaloganya maemo a dikoloto, ditshenyegelo le mekgwa ya go dirisa dikarata tsa sekoloto ka boikanyego. Go ba thusa go itshwara sentle le go dira ditshwetso tse di siameng tse di tla fokotsang madi a ba a adimang, le go tlhokomela botsogo jwa bone jwa madi. Ka go ithuta, batho ba nna le bokgoni jwa go tsamaisa dikoloto ka tsela e e tokafatseng.

Banka e tsaya tsia gore mokgwa wa go bula sekoloto o tshwanetse maemo a moreki, o na le histori e ntle ya madi, le bokgoni jwa go duela dikoloto. Morokotso wa go bula sekoloto gantsi, o balwa ka fa bokgoning jwa moreki ka madi, maemo a tshegetso ya madi le maemo a botsogo jwa sekoloto a leng teng. Banka e batla go netefatsa gore mokgwa o a lekana le bokgoni jwa go duela.

Overdraft facility e thusa fa o tlhoka madi a a oketsegileng ka nakwana, e go thusa go duela ka nako tota e dira gore o nne le botsogo jwa madi ka go thibela mathata a go tlhoka madi ka tshoganyetso. Le fa go ntse jalo go a tlwaelega go nna le ditshenyegelo tse di kwa godimo tse kgatlhanong le ditshwetso tse di sa amogelesegang fa o sa kgone go duela ka nako. Ka jalo overdraft e molemo fa o e dirisa ka boikanyego mme, e ka nna borai fa o e dirisa sentle.